Xo sungula lexi u fanekeleke u xi endla u fanele u teka homu ya wena u yi yisa laha u nga ta tsakela ku yi sengela kona, ku nga va ku ri exivaleni kutani u yi basisa mavele ma yona endzhaku ka sweswo u ta lulamisela bakiti laha u nga ta sengela eka rona masi. Loko u ta va u yi basisile mavele ma yona ku endlela leswaku ku nga ngheni thyaka eka masi ma wena u ta tshama exitulwini u veka bakiti kumbe xin'wana na xin'wana lexi u nga ta tsakela ku sengela eka xona masi, xo basa. Kutani u tshama ehansi ka etlhelo ka homu ya wena kusuhani na mavele kutani u senga u tiyisisa leswaku masi ma wena ma nghena ebakitini endzhaku ka sweswo u ta va u hetile.

Ku hluva huku u fanele u chela endzeni ka mati mo hisa leswaku tinsiva ta yona ti ta kota ku hluveka hi ku olova, kutani u hluva hi mavoko ya wena hi rin'we hi rin'we kumbe hi mo tala hi mo tala swi ya hi ku ma hluvekisa ku yini.

Masi ma pfuna ku tiyisa marhambu ma aka timasele, ma endla leswaku miri wa wena wu tshama wu lulamerile naswona ma na ti-vitamin na timinerali leti lavekaka emirini wa munhu.

Ina a yi ri ni ntiyiso va khale va ri loko u dlaya homu u fanele u tiyisisa leswaku u basile eka timhaka ta masangu kumbe eka hinkwaswo swa swiyila leswaku loko mi yi dlaya yi nga tsutsumisi vanhu exihambukelweni, a mi fanele mi yi boha mi yi dlaya kahle.

I ntirho wa tatana tanihileswi ku nga yena nhloko ya muti.

Ina swi fanerile ku susa mavoya xikombiso tani hi nguluve u nga ka u nga yi dyi u nga yi susanga kumbe kumbe ku yi karapa tanihileswi yi nga dyekiki.

Manyoro ya pfuneta ku dlaya switsotswana leswi tshamaka ehansi ka misava, ku dlaya swimilani leswintsongo nakona ma pfuneta ku kurisa swimilana.

Vuyelo wa kona i ku va misava yi tshama yi nonile leswi swi endla leswaku nkarhi wihi kumbe wihi loko ku byariwa swibyariwa swi huma swi ri leswi noneke kumbe swi ri leswinene.

Mina a ndzi ta tirhisa manyoro ya tikhemikhali tanihileswi ma dlayaka switsotswana leswi kumekaka ehansi ka misava, leswi dyaka swimilana loko swa ha ri swintsongo ni vona onge manyoro ya tikhemikhali ma nga ndzi vuyerisa eka swimilana swa mina.

Vanhu va nga tirhisa vulongo bya tihomu, ku nga va vulongo bya swiharhi swin'wana na swin'wana.

Mina ndzi nga titwa ndzi nga tsakanga tanihileswi loko ndzo va murimi swi nga ta ndzi vuyerisa, loko ni ta va ni tirhisa manyoro ya tikhemikhali. Se swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna hi ndlela leyi, ti dlaya switsotswana naswona swi veka swibyariwa swa van'wamapurasi eka xiyimo lexinene tanihileswi swi nga ta kula swi nga dyiwi hi switsotswana.

Tikhemikhali ti ni vubihi eka mbango tanihileswi tihungasaka mbango hi ku dlayetela. Leswi swi endla leswaku mbangu wu va wu nga ha sasekanga.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va hunguta ku ti tirhisa tanihileswi swi switsotswana swin'wana swi nga ha kumeki swi va swi nyamalarile swi nga ha vuyi hikokwalaho ka ku chava tikhemikhali leti tirhisiwaka.

Ndzi ehleketa leswaku switsotswana swi nga tala swi tlhela swi tswalana swi andza, kambe eka vona swi nga ka swi nga va vuyerisi tanihileswi switsotswana swi nga ta dlaya swi swi nga ta dlaya swibyariwa.

Ssiphiqo leswikulu i ku va misava yi dyeka leswi vitaniwaka ku dyeka ka misava hikokwalaho ka tikhemikhali leti tirhisiwaka.

Tikhemikhali ti nga onha eka mati, misava na swifuwo loko titirhisiwa hi ndlela leyi. Loko ti Loko ti karhi ti cheleteriwa eka swibyariwa loko ko tshuka ku nile mpfula tikhemikhali letiya ta khukhuriwa ti ya emadan'wini kutani swifuwo swi nwa leswi nga ta vanga ku hundza emisaveni ka swifuwo naswona misava yi ta khukhuriwa mati ma ta va lama ma nga ha tekangiku leswi swi nga ta vanga nghozi eka rihanyo ra vanhu tlhelo ni rihanyo ra swifuwo.

Ku cinca ka matirhiselo ya swa vurimi swi nga endla leswaku swakudya swi tlakuka hi xiyimo xa le henhla mayelana hi nxavo. Swi ta endla leswaku swakudya swi durha swinene.

Van'wamapurasi va endlela leswaku swakudya swa vona swi ta hatlisa swi kula leswaku va ta kota ku kuma mali ya ku yisa emahlweni, leswaku va ta kota ku xavisela vanhu hi ndlela ya ku hatlisa.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi ta engetela mbuyelo wa mina na leswaku bindzu ra mina ri ta tlakuka mayelana hi swa macheleni.

Va nga hlayisa mbuyelo wa le henhla wa swibyariwa hi ku va va byala hi switsongotsongo va vona leswaku mbuyelo wu va njhani, kutani loko mbuyelo wu va hehla hi kona va nga ta kota ku ya va engetela swibyariwa swa vona.

Va tirhisa tikhemikhali ku va tipfuna vona vinyi, a va ehleketi hi mbango kumbe hi rihanyo ra vanhu van'wana ntsena bindzu ra vona ri ya ri karhi ri kula.

Ndzi nga va lemukisa leswaku va hunguta tikhemikhali leti nga na khombo tanihileswi swi katsaka rihanyo ra vanhu, leswi nga na nghozi swinene eku tirhiseni ka tikhemikhali ta vona.

Tipholisi ta kona hi le ta ku vanhu va pfumeleriwa vurimi swi nga khathaleki leswaku va tirhisa yini eka vurimi bya vona.

Ndzi nga ndzi nga va kucetela leswaku va tirhisa tikhemikhali kambe vatirhisa hindlela leyinene leyi swi va swi ehleketelelaka rihanyo ra vanhu kumbe rihanyo ra swifuwo. Vafanele va pimanyeta matirhiselo ya ti-chemical ta vona eka swi eka swimilana swa vona kumbe eka swa vurimi bya vona.

Leswi ndzi nga ta va dyondzisa swona hileswaku va fanele ku hunguta ku tirhisa tikhemikhali tanihileswi tikhemikhali ti nga na nghozi eka rihanyo ra vanhu, eka rihanyo ra rifumo ra swifuwo na le ka ni le ka misava tanihileswi tikhemikhali ti nga ni nghozi swinene ti nga cela misava ti endla leswaku misava loko ku byariwa swilo swi nga ha vi leswi swi humaka kahle.

Vaxavi va siku na siku ndzi mi tivisa hi ku pfula ka purasi laha ku nga ta kumeka hi xavisa tidiriva tidiriva leti mi nga kota ku ti dya kumbe ku endla vhinyo hi tona.

a ndzi ta byala malamula tinombhela na tibanana tanihileswi swi rhandziwaka hi misava naswona a swi na mona swa pfumela eka misava.

Mina a ndzi ta byala tanihileswi ti lavaka misava ya kahle ku nga ri misava ya vumba kambe ku va ku misava ya nyana ndzi nga byala leyi because laha ndzi humaka kona ya kahle swinene naswona ndzi vona a ndzi ta va na mbuyelo wa kahle.

Ku kurisa tihomu a hi mhaka yo olova swinene kambe lexi a ndzi ta xi endla leswaku mati ya tshama ya ri kona xo sungula a ndzi ta a ndzi ta ti yisa enhoveni laha ku nga na damu leswaku ti ya kota ku nwa kona tanihileswi ku hlengeleta mati swi nga olovekiku loko ndzi vona leswaku i nkarhi wa dyandza a ndzi ta endla leswaku ndzi borha mati emutini wa mina leswaku swilo swi ta olova na mati ma ta tshama ma ri kona.

U fanele ku tlhavela swiharhi leswaku swi ta siveleka eka mavabyi hinkwawo ya swiharhi.

Xo sungula a ndzi ta hambanyisa swiharhi leswi ndzi teka lexi vabyaka ndzi xi yisa eka ndhawu ya xona xi ri xoxe kutani ndzi pfalela leswin'wani leswi nga vabyiku kutani ndzi tshungula lexi xi nga ta va xi ri xoxe ku kondza xi hola ndzi tlhavela leswin'wani swiharhi ku swi sivela ku tluletiwa hi vuvabyi byo lebyiya byi nga ta va byi khome xiharhi lexiya.

Xo sungula vatirhi va fanele va hlamba mavoko kutani va lulamisela mabakiti ya vona laha va nga ta sengela eka wona masi va fanele va lulamisela laha va nga ta sengela kona tihomu va hlantswa mavele ya tihomu va nga si kama masi kutani va rhanga va kama masi ehansi ku vona loko ya basile endzhaku ka sweswo va ta ma kamela ebaketini va heta va ma pfalela leswaku ku nga ngheni switsotswana kumbe thyaka leri nga ta ma thyakisa.

Ina ndzi tshama ndzi vona homu homu loko yi sengiwa u rhanga u yi lulamisela ndhawu la yi nga ta sengeriwa kona kutani u hlamba mavoko ya wena u lulamisela bakiti na xitulu laha u nga ta tshama ka xona lexi loko u karhi u senga u yi hlantswa mavele ma yona kutani u kamela masi lamo sungula ehansi ku vona loko ya basile endzhaku ka sweswo hi kona u nga ta ma kamela ebakitini ra wena.

Xo sungula ndzi ta va hlamuseta hi laha ku hambana ka huku yo hluviwa na huku yo ka yi nga hluviwangiku swi hambana ka ha kona xo sungula huku yo hluviwa a yi na ntirho yo ka yi nga hluviwangi a yi na ntirho kambe yo hluriwa yi na ntirho hikuva u fanele u yi dlaya u yi celekela mati u tlhela u yi hluva u yi u u u yi susa swe le ndzeni leswi swi endla leswaku ku va ntirho wo leha swinene ku tlula loko u xava huku yo ka yi nga hluviwangi hikokwalaho mali yi fanele yi hambana.

Xo sungula swi ni nkoka ku kamba mbewu u nga se yi byala loko hi kamba mbewu hi kamba loko yi nga hehliwangi hikuva ku byala mbewu leyi hehliweke a swi vuyerisi tanihileswi yi nga ta va yi borile hikokwalaho a hi nge nanguteli mbuyelo eka yona se swi na nkoka ku va hi yi kamba mbewu ya hina loko yi nga hehliwangi hi nga si yi byala.

Vukahle bya crop rotation hileswaku hi endlela leswaku misava ya hina yi tshama yi ri leyinene hikuva loko hi nga cincacinci mabyalelo ya swilo swi endla leswaku misava ya hina yi onhaka kumbe ku dyeka naswona loko yi dyekini swi ta endla leswaku ku nga vi na mbuyelo lowunene wa swibyariwa.

Ku cinca ka maxelo swi khumba swakudya hi ndlela ya ku ku na swakudya leswi swi lavaka dyambu kasi ku na swakudya leswi swi kulaka kahle loko ku ri xixika leswi swi endla leswaku ku va na ku hambana hi ndlela ya makulelo ya swakudya.

Mina ndzi vona va swipimelo swa kahle hikuva va na vutokoto naswona va kota ku hambanyisa swibyariwa na nkarhi lowu swi fanekele ku byariwa ha .

ndzi vona swi fanerile leswaku va kota ku chekisisa makulelo ya swimilani swa vona va tlhela va kota na ku hambanyisa makulelo ya loko swi kula loko ku ri na dyambu na loko swi kula loko ku nga ri na dyambu kumbe loko ku perini.

Ku vona ka mina ndzi vona yi fikelela hikuva loko a yi nga fikeleli a va ta va va tshikile ntirho.

Ndzi nga tsakela ku fuwa tinguluve ndzi tlhela ndzi va hlamuseta xikongomelo xa leswaku xi lavaku ku ni ni fuwa tinguluve naswona va fane va ti hlayisa hi ndlela .

Vona ka mina ndzi vona yi ringanerile mali leyi va yi holaka hikuva ndlela leswi va swi lavaka naswona ku ya hi tiawara leti va ti tirhaka swa fanela leswaku va hola mali leyi va yi holaka.

A ndzi ta kombela leswaku va ndzi nyika xiphemunyana laha ndzi nga ta endla vurimi bya mina kona leswaku ndzi rima kona ku va ndzi vuyeriwa na mina.

mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva mpfula yi na switandzhaku munhu a nga khomiwa hi mukhuhlwana se ndzi vona swi nga ri kahle eka rihanyo ra vanhu.

ndzi vona swi nga ri kahle hikuva un'wani na un'wani wa fanele ku tirha emapurasini ku nga ri hi ku .

ndzi vona yi nga ringanelanga ku ya hi awara hi ku ya hi matirhelo ya vona epurasini ndzi vona yi ri swinene.

ya munhu laha Afrika-Dzonga munhu u fanele ku tirha masiku ya mune ku ehenhla kutani a wisa masiku ya mune.

Lexi nga endlaka leswaku na xungeto wa rihanyo i ku va ndhawu yin'we a ku na vutshunguri ekusuhi leswi ta endla leswaku loko ko tshuka ku vabye munhu wo hinkwavo.

ka mina i mhaka ya ya matirhelo leswi tirhisiwaku swona leswi endlaku leswaku vanhu va tsutsuma ku tirhisiwa ku va va.

Hi dya swakudya loko swi tshame nkarhi wo leha e swikoteleni hileswaku ku nga va na poison laha vanhu va nga ta swi nga ta veka rihanyo ra vanhu eka nghozi.

ndzi yi dya nyama ya yi swekiwa kutani yi nekiwa edyambyini yi oma leswaku yi nga .

Nkoka wa ku dya tinyawa ta le xikoteleni i ku va ti sivela vuvabyi bya cancer na ku hunguta chukela emirini.

Ku hlayisa swakudya swi ni nkoka tanihileswi ku nga leswi lavekaka emirini ku va vutomi byi kota ku ya emahlweni kumbe ku va munhu a tshama a ri wa rihanyo lerinene.